Ewe, kunjalo. Kude kubekho namazwe abagqala njalo njengeMerika iJamani noMzantsi Khoriya. Njengeembaleki baba nabantu abaqeqeshayo bade badlale neetonamenti.

Imidlalo ye-elektroniki inceda abadlali bakwazi ukumelana ne-stress nokuba ngamalolo. Kwelinye icala ukuhlala phantsi ixesha elide kungabangela umdlali atyebe okanye agule.

Bendinokukudlala umdlalo oyiLeague of Legends okanye uDaughter two okanye uSmite. Isizathu kungenxa yoba lo mdlalo udlalwa liqela elinosukelo olunye lokulwa ngxamnye notshaba.

Kufanele kube njalo kuba abadlali njengasebholeni ekhatywayo nakumbhoxo ngumsebenzi lo wakubo. Kwakhona banabantu ababaqeqeshayo amaqela ibe bayasayina ukubonisa ukuba baza kudlala kangangexesha elithile.

Abanye abantu ndingabacebisa ndithi kumnandi kona ukudlala imidlalo yeevidiyo kodwa ingabenza bangalali ngokwaneleyo. Ngenxa yoko bafanele balicebe kwangaphambili ixesha abaza kulichitha bedlala le midlalo.

Akunjalo, wonke nje umntu ufanele ayenze imisebenzi yokuzonwabisa kuba isiphumza kumsebenzi esisoloko siwenza imihla ngemihla.

Kukuba ngumchweli. Kona kufuna imali eninzi kuba kufuneka indawo endiza kusebenzela kuyo izixhobo zokhuseleko ezokumeta iidrili nee-clamps.

Yinyaniso leyo, xa usenza into oyithandayo uyenza kakuhle kwaye uyayicokisa. Xa sele uyigqibile uze ubone indlela entle ngayo uye uzive wanelisekile kwaye uphumeze okuthile.

Ngexesha lam lokuphumla ndiye ndizithungele impahla. Ndiyawuthanda kakhulu lo msebenzi kuba undenza ndonwabe. Ndiye ndizive ndiphumeze okuthile xa ndigqibile ukuzithungela ilokhwe.

Ndingaya kuba igalufa idlalelwa kwiindawo ezintle nezipholileyo nto leyo enciphisa i-stress. Ukuba kuhanjwa imigama kwigalufa, ndingafumana nethuba lokujima.

Abantu bale ndawo ndihlala kuyo bathanda kakhulu ukulima nokufuya. Balimela ukuba babe nento etyiwayo ukanti balimela nemfuyo yabo. Imfuyo abayithandayo ziinkomo, iihagu, iibhokwe neenkukhu.

Ndicinga ukuba ukujima kungabafanela. Ukujima kaloku kuyasinciphisa i-stress nokuxinezeleka komntu engqondweni.

Ootamkhulu bona bangafanelwa kukulima. Ukulima kuyasinciphisa i-stress ibe kwenza umntu ahlale onwabile ngenxa yokubona izinto azilimileyo zikhula.

Abafana bangafanelwa kukuloba. Ngokuloba bafunda enye yeendlela zokuziphandela ukuze banyamekele amakhaya abo nendlela yokuzenzela imali.

Amantombazana angafanelwanga kukunitha iijezi neminqwazi, ukubhaka, ukwenza intloko iinzipho nokwenza iividiyo zikaTikTok noYouTube. Zonke ezi ndlela zingabanceda nasekuzenzeleni imali.

Ehlotyeni siye seyokwenza i-picnic ngaselwandle ngoxa xa kusebusika siye sizikhuphe siye kwiivenkile zokutyela sinandiphe ukutya okumnandi.

Ehlotyeni siye siyokwenza i-picnic ngaselwandle ngoxa xa kusebusika siye sizikhuphe siye kwiivenkile zokutyela sinandiphe ukutya okumnandi.

Siye sidlale iimuvi ezifumaneka kuYouTube, siye sikhangele iiresiphi size siyipheke kunye okanye sihambe imigama emide siqhuba iibhayisikile.

Siye siye ebaleni siyokubukela ibhola, siye siyokuthenga impahla esiyidingayo kwiivenkile zeempahla okanye siye kwivenkile yokutyela esingafane siye kuyo.

Ndiye ndiqale ngokwenza umsebenzi wam wesikolo wasekhaya, ndihlambe iimpahla zam zesikolo ndize emva koko ndiyokudlala nabanye abantwana.

Ndisenokuvakalelwa kukuba lo udlalayo akamelanga ukuba uyadlala ufanele azokwenza umsebenzi wesikolo wasekhaya naye ukuze bancedisane newele lakhe.

Ukupheka ukutya okumnandi nize njengentsapho niyokuhlala ngaselwandle ninandiphe impepho emnandi yolwandle nibukele namaza la adlalayo.

Ndiye ndiyokutyelela intsapho yasekhaya. Xa ndisiya kubo ndiye ndibaphekele ukutya okumnandi sihlale sonke sincokole kamnandi.

Kubuya abahlobo nezelamane zethu eziphangelayo ezihlala kwezinye iidolophu. Okunye iiholide zikaDisemba zithatha ixesha elide noko ngenxa yaloo nto iintsapho ziye zifumane ithuba lokuba kunye.